Ukuthi ngizame ukuqasha imoto noma eyakamakhelwane. Ngizame ngibona ukuthi ayikho yini indlela hlampe ukuthi ngimubelethe ngimphuthumise.

Ngingenza ngokuthi into yami ngike ngizame ukuthi ngicela ivele kuma-TV, ibonwe izwe lonke. Ngikwazi ukuthi ngizame ukuba nemihlangano namazwe omhlaba. Mese ngikwazi ukuthi ngicele usizo lwezempilo hlampe uma kuthiwa ngishoda ngey'mali. Mese ngizame futhi ukuthi nasendaweni, kuyiwe nasey'koleni umphakathi wazi ukuthi kune nkinga ekanje.

Ukuthwasa ingalesi sikhathi umuntu ekholelwa emadlozini, abone ukuthi amadlozi kune-meseji kunomyalelo afuna ukuwudlulisa kubantu ngaye. Manje umuntu uye ahambeke-ke, ayohlala-ke afundiswe-ke ukuthi idlozi lelo uma likhuluma likhuluma kanjani. Lowo muntu lowo kuyeke kudinge ukuthi athole iy'fundo-ke athwase. Athole iy'fundo ukuze uma ngabe esephothulile iy'fundo zakhe akwazi ukuthi azokwenza umsebenzi okuwuwona wona akade ewufundele noma ekuwona wona-ke ayebizelwe wona.

Imikhankaso esingaba nayo ukuthi abantu bazi ukuthi amaklinikhi amahhala. Imtholampilo nje iyamahhala awukhokhi mali ngakho kubalulekile ukuthi uma ugula uzizwa ungaphilile uye emtholampilo owaziwayo. Usungulwe uhulumeni wamahhala, ononesi abagqoke iyunifomu. Ngoba ukuthi uzelaphe wena noma uye kamakhelwane, noma kubani oyibiza ngokuthi uy'nyanga yena uyasiza. Loko kubeka ingcuphe yomuntu, impilo yomuntu engcupheni.

Ilunga lomndeni ngingalitshela ukuthi lingayi kubantu laba abasokayo emaceleni, kubalulekile ukuya konesi ngoba bona bawufundele lo msebenzi.

Kubalulekile ukusekelwa ngokomqondo kubantu abakhubazekile. Banikwe uthando ngoba bayaludinga uthando cause abantu abafani noma yena umuntu angagcina esezibukela phansi, yena okhubazekile kanti bonke abantu babalulekile emhlabeni. So, iy'ndlela mina engingaba nazo ukuthi kube namakhampeyini nje ukuthi bahlale bahlale bevakashelwa begqugquzelwa, benikwe isaphothi nothando nje. Yebo, vele abasekho abantu abajaja abantu abakhubazekile but hlampe yena umuntu eyedwa nje hlampe angafila guilty, azibuze ukuthi why yena ekanje. So, nje bayadinga ukuthi balulekwe, balulekwe ngey'khathi zonke bazi ukuthi abazenzanga, nje banikwe nothando.

Ukuqapha ukusebenza kwesibindi noma ukulungisa imithamo yemithi especially esibindini. Ngingagqugquzela nje ukuthi abantu baphuze kakhulu amanzi, ukuze isibindi sikwazi ukuthi siklineke njalo.

Into eqeda ubuthi i-activated charcoal. Ngizwe ngikhule abantu abadala bekhuluma ngayo, nanako-ke ukuthi ososayensi nabo basebenzisa yona. Ezibhedlela nje umuntu uma edle uphoyizeni uye anikwe yona. owukusho ukuthi shuthi iyasebenza. Ayisiye inganekwane nje iwusizo.

Ezinye iy'ndlela ngicabanga ukuthi ukudla, nako ukudla kuyayilekelela imithi. kwami. Mhlampe uma kuthiwa kuphuzwa namaphilisi mese phinde batshelwe abantu ukuthi, ungadli into ethile, ungenzi into ethile. Njengokuthi la uma sikhuluma nge-TB uye uthole ukuthi umuntu olaphela i-TB, kodwa yena loyo muntu futhi usaqhubeka uyabhema ugwayi. Okuwu kusho ukuthi indlela yokudla kanye nendlela yokuy'phatha, ingawusizo ekutheni kulashwe i-TB.

Imithi yesintu nayo iyasiza, koda-ke neyesimanje futhi nayo iyasiza kakhulu, ngoba uye uthole ukuthi imithi yesimanje ayikwazi ukulapha ezinye izifo. Ngike ngilinganise njengokuthi nje, imithi yesimanje iyahluleka ukulapha i-cancer, koda kweyesiZulu bakhona abaziyo ukuthi uthatha ini ukuze kulapheke i-cancer. Okuwukuthi shuthi le mithi le iwusizo ngendlela ey'hlukahlukene.

Ayi angiyithandi indlela okusetshenzwa ngayo kula maklinikhi. Angikwazi ukuthi ngingahlala seven hours angilitholi usizo. Yini ndaba hlampe abaphathi bangaqhamuki nendlela elula yokuthi kungenziwa kanjani uma kuthiwa kuyagcwala kangaka eklinikhi? Uthole ukuthi hlampe bacheza ama-date, singafiki sonke nge-date eyodwa cause sekucacile ukuthi sibaningi. Yini ndaba bangabi nabantu abayingcosana ukuthi hho ngosuku oluthile kuze abangaka? Ukuze kungabi bikho la malayini amangaka akhona namhlanje. Yini ndaba abaphathi bangaqhamuki nendlela ewusizo? Ngoba ngempela uma kuthiwa mina ngiyawaduba la maphilisi ngiyahamba, useyashona ugogo wami, yini ndaba ningaqhamuki nendlela nje elula?

Engameseka ukuthi njalo amuvakashele ikakhulukazi uma kuyi mpelasonto. Bakwazi ukuthi ba-drive-e baye kuyena umkhulu, azizwe amukelekile nazo.

Ngingathanda bagxile ekutheni bazise abantu umphakathi wangakithi ukuthi, ukwenza ucansi nje olungaphephile ngaphandle kwekhondomu kunomthelela wokuthi uthole igciwane. And uma sekwenzekile-ke iphutha, wathola igciwane kubalulekile ukuthi uye eklinikhi uthole amaphilisi. Ngoba ukuhlala kwakho ungatholi amaphilisi ungazithola usudlula emhlabeni kanti phela i-HIV ayibulali uma ngabe usebenzisa amaphilisi.

Ingabaseka ngokuthi ibanakekele hlampe ikwazi ukuthi ibawashelwe noma ibabhekele ukuthi banako yini ukudla ibaphekele, ngoba phela umuntu uma esemdala usuke engasakwazi ukuzenzela izinto.

Ikona ukuthi bazokwazi bazovele nje bakhulelwe. Ngoba phela emakhaya abantu abaningi angeke bayi-andastende le ndaba yokuthi kumele basebenzise amakhondomu. Futhi namaklinikhi amanye akude uthole ukuthi asey'ndaweni zasemadolobheni, nemali yokuya khona lapho ayikho. Okusho ukuthi imiphumela nje uma ngabe ephelile, oviyasi, kusho ukuthi kuzoba khona iy'ngane ekade zingahleleliwe.

Amakhambi esintu ayasiza ekulapheni izifo izimo. Kodwa phela kuhlelekile ukuthi zimo ziphi. Njengoba nanokuthi amakhambi esintu ayakwazi angakwazi ukuthi ayilaphe I-cancer, kepha amakhambi lawa aseklinikhi wona awakwazi. So kuhluke ngezimo ukuthi ezikanjani.

Ngingaphatheka kabi, ngoba ngabe ngilindile nje ngingazi noma uzogcina engibonile yini njengoba abantu bebaningi kangaka. Okuwukuthi kungenzeka ukuthi ngilindile nje ngilinde ubala. Kuzothi sekuzofika mina avele athi udokotela abanye useyobabona kusasa. Kusho ukuthi ngeke ngikhululeke.

Ngingawenza ngokuthi kube khona inamba la abantu bezokwazi ukuthi bafone. Bakwazi ukuthi bampimpe inamba abantu abenza into erongi, abenza umkhonyovu. Leyo namba loyo umuntu ngingathi angazenzisi igama lakhe. Okusho ukuthi impimpa hotline. La umuntu nje azofona asho ukuthi ubani wenza ukuthi.

Ku-right kakhulu mkhulu ukuthi uhlale endaweni yokunakekela abantu abakhulile. Ngoba uma ufika lapha baningi abantu abakhulile abahlala laphaya. Uzokwazi ukuthi uthole abangani, uthole abantu ozoxoxa nabo. Futhi lapha kunabantu abaqeqeshelwe ukuninakekela. Ngakho kubalulekile ukuthi uye khona kunokuthi uhlale la ube usizi uwedwa. Ungaze ungenelwe nayi gebengu la, akuphephile ukuthi uhlale la.

Kungasuka nje umuntu oyedwa nje ozixabanele nomsizi wezempilo. Avele abhale ngaye nje asho ukuthi hhayi laphayana uma uye kulesiya sibhedlela, noma nje umuntu engasazi . Ufike wenziwe ukuthi nokuthi nokuthi, then aphoste lapha ko-Facebook. Abantu abaningi bayibone leyoposti bayishere. Ukucabanga kwabantu-ke akufani, bakhona abazobona ukuthi amanga, futhi bakhona abazokholwa ukuthi iqiniso. Ngakho nje akukho right ukuthi ubhale ngezempilo kwi-social media. eziwukudukisa. Ngobani? Loko kuzokwenza ukuthi abantu, kuye ngokuthi yena ucabanga kanjani.

Eyi ngingaphatheka kabuhlungu, ngingaphatheka kabuhlungu. Ngoba ngingathi ukuba i-ambulensi isheshe yafika ngabe akukho nje. Okusho ukuthi nje, umoya wami nje unga-down down down.

Umkhiqizo engisake ngawuzwa, i-activated charcoal. Ososayensi bayayincoma kakhulu, bathi iwusizo.

Abantu asebekhulile ngingagqugquzela ukuthi phela bazele baney'ngane ikakhulukazi. Kubalulekile-ke ukuthi uma ngabe sebeney'ngane, iy'ngane zikwazi ukubalekelela. Okungukuthi le mali yempesheni abayitholayo, kungabi sekuyimali yokuthi bathenga ukudla noma benze ini. Kube imali yokuthi bathole izinto ezimnandi. Mese kuthi lokhu kokudla konke kwenziwe abantwana nesizukulwane sesizukulwane.